Nda tshi funesa u tamba chess, hayo a maano, u ṱuṱuwedza muhumbulo na u fu tandulula thaidzo dzo serekanaho. Mutambudza bvangano yo khetheaho ya muṱaṱisano, i a linga vhuṱali havho na vhukoni havho kha muṅwe ndi mutambo wa logic na u humbula nga nḓila ya vhuṱali. U fanela u lavhelela zwine mu khaedu wavho a ḓo zwi dzudzanya maga a vhonalaho phanḓa.

Mitambo ine ya vha na muzika i kha vhana sa izwi i tshi ṱuṱuwedza vhusiki, vhukono na mveledziso ya ṱhalukanyo nga kha na i ṱuṱuwedzaho. Dzi nga khwinisa vhukuma ha u dzudzanya zwithu na u pfesesa mbalo, ngeno ṱuṱuwedza u ḓi fu fulufhela na u ḓi.

Mitambo i ne ya vha na milayo i vha na sa izwi i tshi ṱuṱuwedza mveledziso ya matshilisano maḓipfele. I funza tshumisano na u tandulula thaidzo na u vha thusa u i ngaho u sa ṱalula na u tevhela ndaelo. I ṋea vhupo ho dzudzanyeaho hune vhana vha nga guda kha vhushaka ha matshilisano, u langa maḓipfele a u bveledza zwikili zwa ndeme.

U tamba mitambo vhuḓi ha uri vhana vha vhe na khonani na u guda u funana nga u vhutsila ha matshilisano, u shumisana na u pfela vhuṱungu. Nga mitambo vhana vha guda u shumisana, u kovhela, u tshintshana na u tandulula dzikhakhathi. Zwi zwi zwa ndeme zwa vhushaka ha mutakalo, vha ya ṋea dzangalelo ḽo tanganelaho na hone ha u bveledza vhu.

Ndi funesa mbalo, hezwi ndi khou ya tshikoloni uri ndi kone u vha thitshere wa ma.

Ee, u ṱuṱuwedza zwithu zwine na zwi nyanḓadza mafhungo ya matshilisano nga u to u angare u ṱangana na vhaṅwe vhane vha vha na dzangalelo ḽi fanaho. Puḽatifomo dza nyanḓadza mafhungo ya mashe, netshedza zwikhala zwa vhathu vha re na dzangalelo ḽa zwitshavha, u kovhelana tshenzhemo na u ho thewaho kha khu zwine vha.

Arali u tshi funa u baga, baga zwithu zwinzhi u a kona u ita tshelede ngazwo, baga ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ngauri ndi zwithu zwine wa zwi funa.

U shaya masheleni, a huna tshine tsha nga u fana na u thaidzo dza tshelede, u shaya tshifhinga, thaidzo ya u wana vhashumi vha vhuḓi. Vhuleme ha u linganya nyaluwo na quality u vha hone ha wap hu sa shu.

Puḽatifomo dza dza mafhungo ya matshilisano dzi ngaho Instagram, Facebook, ndi zwishumiswa zwi re na maanḓa kha mabindu maṱuku. Zwa zwa thusa u fhaṱa nḓivho ya brand u ṱumana na u ṱuṱuwedza, vha ṋetshedza u sa ḓuriho u ḓivhadzaho ḽivhi na zwikhala zwa u davhidzana thwii na u ṱuṱuwedza vhushaka na u kuvhanganya nḓivho.

Vhuendela mashango ha mitambo ya u ṱuṱuwedza nyito ya matshilisano, ikonomi na mupo ṱavhanyesa mveledziso nahone zwi tshi nga sia ifa ḽa vhulapfu. Vhuendelamashango ha mitambo tshipembe ha Afrika ho hu shuma sa sekhithara ya ndeme i ne ya nga ya ikonomi na u khwinisa nyimele dza matshilisano na.

Vhuendelamashango ha mitambo vhu nga vha ha ndeme nga kha ḓorobo ṱhukhu, u ṋetshedza ya ikonomi na u fhambanya zwifhiwa zwavho zwa u fhira zwithu zwine zwa nga vhathu vha ne muṱa wa zwi ita zwa ya dzitshaka ya uri iḽa baisigira ḓala ha vhaeni. Zwa ḓadza mabindu afho na u sika dza mbuyelo, hezwi zwi nga vha zwa ndeme nga maanḓa dzine dza kho u ṱoḓa u fhungudza u ḓi tika nga shango ha khalaṅwaha kana u shavha vhu ha ikonomi ha senthara khulwane.

Tsho iteaho tshihulwane tsha mitambo tshe Afurika Tshipembe ḽa vha nemuṱa tsho vha tshiphuga tsha FIFA tsha twenty ten. Vhaeni vha dzi tshaka vho vha a vhuḓi a vhonalaho kha ikonomi yavho lingedza u shumiswa ha masheleni kha mudzulapo, vhuendi na vhu ḓi mvumvusi khathihi na vhubindudzi, mveledziso na u sika mishumo. Ngudo tshi itea itsho tsho bveledza masiandoitwa a dzi billion dza dollar dza dollar na u vhu vhuendela mashango.

Tsireledzo i tamba mushumo wa ndeme kha zwa mitambo nga u langa magogo, u langa tswikelelo, khombo, u fhindula kha zwiimo zwa shishi, vhaṱaleli vha tamba na vha VIP vho.

Mishumo mishumo ya tshifhinganyana kha kha naho i ya tshifhinga tshiṱuku, i nga vha ya ndeme kha u bveledza na tshi tshenzhemo dzine dza shuma kha nḓila. Kanzhi mishumo i katela u shuma sa tshigwada, tandulula thaidzo khathihi na u bveledza vhukoni ho khetheaho mutambo kana tshi itea.

U vha nemuṱa wa zwiṱediamu Afurika Tshipembe nnzhi kha vhadzulapo vhapo, hu tshi katelwa ya ikonomi, u sika mishumo, mveledziso ya mveledziso na u u ḓi kukumusa ha lushaka. Zwi itea izwi zwi nga ṱuṱuwedza vhuendela vhuendela mashango, vhu bindudzi na u ṱuṱuwedza muhumbulo wa vhuthihi na tha vha.

Mitambo ya inthanethe naho nga u angalelwa kha zwikirini i khou ṱanganela vhukuma na u na u ḓivha nga ha mitakalo, miṅwe mitambo i ṱuṱuwedza u fana na ine ya katela yoga kana u ṱoḓa u ḓi, ngeno miṅwe i tshi livhisa ṱhogomelo kha mutakalo nga u fhungudza mutsiko kana u ṱuṱuwedza u ṱanganelana.

Ndi vhona u nga vhathu vha funesa mutambo u no pfhi FIFA.

Ee ndo no vhuya nda dzine dza ya nṱuṱuwedza u fana na chess ine thi tambi i ya ri ṱuṱuwedza kha malugana na mutakalo.

Ngudo dza ndeme nga ha u shumisana na vhuṱali ha vhuḓipfheli.

Vhathu vhane vha khou ṱoḓa u tamba mitambo kha inthanethe zwine vha nga zwi ṋanga hu tshi katelwa na dzi ḓikumedzelaho dzi ngaho stream na Xbox dza mitambo ya mahala ya inthanethe dzi ngaho Wale games na Crazy games puḽatifomo dza vhudavhidzani dzi ngaho Disco.

Mitambo yanga ya vidio ine nda i funesa ndi ya Euro 2, u itela ḓigeḓa na u ṱuṱuwedza. Euro Truck Simulator 2 zwihuluhulu arali ni tshi takalela u reila na u ṱola ḽifhasi ḽo .

Computer kana tshishumiswa tsha vhukwamani ha inthanete ho dzikaho na zwiṅwe zwishumiswa zwine vha hone.

Naho mitambo ya inthanethe i tshi nga vha na wa matshilisano u fhedza tshifhinga tsho kalulaho kha, zwi nga vha na mvelelo dzi si zwavhuḓi vhukuma, ndi zwa ndeme nga vha hone na u vhea phanḓa mishumo ine ya ṱuṱuwedza mutakalo wa muvhili.

Ro vha ro ṱangana ri khou tamba FIFA nda mbo ḓi, game yanga ya kha FIFA.

Muthu muthihi u vhala ngeno vhaṅwe vha dzumbama, muṱoḓo u lingedza u vha wana, vha vha tshi khou imba vha mbo ḓi amba nomboro.

Ndo vha ndi tshi tamba dzi ngedo na mu.

Mitambo ine ya nga ring around the roise ya sekheḽe ine ya fhiriselwa kha mirafho sa vhu, ndaelo nnzhi nahone kanzhi i tshi tshimbilelana na.

Mutambo wa u dzumbama u ṱuṱuwedza vhukoni ha matshilisano na mveledziso ya maḓipfhele, ṱuṱuwedza vhana u ṱahulela vhukoni havho ha u ḓi.

Mulayo wa thoma, u vhalela murahu muṱoḓi u fanela u vala maṱo awe nahone a vhalele u swika kha re amba uri thene kana twendi kana ṱethi. u engedzea musi vhadzumbami vha tshi fanela u wana hune, mulayo wa vhuvhili vhadzumbami vha fanela u dzula kana vhadzumbami vha fanela u dzula nga ngomu ha maketiwaho nga fhethu ha u tamba kana miṅwe.

Ri vhea matombo a u lingana kha sekheḽe ane a ḓo wana matombo manzhi, ane a ḓo kona u bvisa matombo manzhi kha sekheḽe.

Vho no vha vha mbudza nga ha tshiṱori tsha hezwi ndi.

Vha ri ṅwana a si wanga, ndi lwa zwidade.

Ndi lungano lwa Sankambe ane na ṋamusi a thi ya.

Vhana vha tea vha ambe vha na maanḓa a kona u.

Mutambo une wa kuvhanganya vhathu uri vha vhe tshithu, ndi bola, ndi mutambo wa milenzhe, bola ya.

U tshi tamba mutambo wa mutogwa uri vha kone u tamba.

A no ngo tea ni vhone magataṱa a muṅwe ni tshi tamba mutambo wa tshikuṱu.

Ee u tamba zwi, uri vha kone u fhaṱa vhukonani musi vha tshi.

Ee vha tamba nga u tamba nga u sielisana ngauri vha khou tevhela vhathu vhahulwane vha vha vhudza zwone.

O vha a tshi kona u lugisa goloi ya hawe na u kona na zwo ri u ḓivha nga maanḓa nga ha goloi a mbo ḓi thoma lugisa dzi goloi.

Ndi nga ṋanga puḽatifomo YouTube uri i na vhathu vhanzhi vhane vha i sedzwa nahone i ya badela ine tshelede nnzhi.

Mafhungo a mafhungo a muvhili a ngaho u huvhala, thaidzo dza zwipiḓa zwingaho vhulwadze ha marambo na mafhungo a misipha khathihi na vhuleme ha muhumbulo na ha matshilisano vhu katelaho u fhisa, mutsiko na vhutshilo ha matshilisano ho linganelaho khathihi na khonadzeo ya u ṱangana na tshifhinga na vhu ḓikumedzeli ha muthu.

Shumisa platform ya crazy games.

Ndi geimi dza fifa na chess.

Ee ndo vhuya nda ḓi wana ndi khou ita vhukonani nda fhaṱa vhukonani na vhathu online, kha inthanethe hu na dziṅwe geimi dzine vhathu vha mbo ḓi dzhenelela khadzo na nne nda mbo ḓi dzhenelela khadzo vha ita na zwo ri ri vhe thimu.

funesa u tamba fifa ngori ndi yone ine yavha yo leluwaho ri kono u ḓivha nazwori bola ya milenzhe i tambisiwa hani.

Khombo dza u vha na dzema.

Ndi nga vha tutuwe ṱuṱuwedza uri vha tambe game ya saduki ngori ndi geimi ine ya gudisa muthu mbalo.

I tea u tambiwa nga vhathu vhavhili.

Tshenzhemo yovha i dzi nyimbo dzine ra tamba ngadzo kha khadi ngori ene u tamba dziṅwe dzi nyimbo dzine nṋe athi dzi ḓivhi na dzine nṋe nda dzi ḓivha ene ha dzi ḓivhi.

Ndi hop scotch na u dzumbama, ndi yone mitambo ya sialala ye nda guda .

Wa posa, wa fara, wa dzhia, wa vhulunga na u tevhela ndaela u itela u fhedza round iṅwe na iṅwe.

Zwine nda zwi funesa zwi nga ni thusa u ḓi ṱalula na u bvesela khagala vhutsila vhune ha nga fhiriselwa kha muṅwe, vhune na nga vha ni songo vhu wana kha mushumo wa fomaḽa.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe, ndi fhedza tshifhinga kha ḓuvha ndi tamba awara ḓuvha liṅwe na liṅwe.

Kha tshifhinga tsha u awela ndi funesa u tamba chess uri ndi kono awelisa muhumbulo.

Hai, ndi vhona unga ndi yone ine ya tshinya mihumbulo ya vhana kanzhi.

Ndi nga anḓadza mutambo wa bola ya milenzhe, ndi nga u anḓadza ndi mudavhini.

Ee ndo no vhuya nda ṱalela mutambo wa u vhona dzibere. Tshenzhemo yo vha i na iyi nomboro ngauri nda ndi sa ḓivhi tshithu na zwouri nomboro dza hone dzine dza winisa ndi dzi fhio.

Ndi vhona mitambo i tshi thusa kha u fhaṱa ikonomi ya Afrika.

Ee ndo no vhuya nda guda dziṅwe nyambo na maitele a sialala ḽa maṅwe mashango nga ha mitambo.

Vhathu vha ṱuṱuwedzea u ṱalela na u shela mulenzhe kha mitambo nga ṅwambo wa lutamo lwa u leluwa. U vha tshipiḓa tsha tshitshavha hu takadzwa nga muṱaṱisano, u vhofhololwa ha maḓipfele na ṱhoḓea yo dzikaho ya muthu ya na tshenzhemo zwo tanganelelaho.

Vhukonani he nda vhu fhaṱa nga ṅwambo wa zwa mitambo ndi ri tshi khou sedza theḽevishini hu tshi khou tamba bola ya milenzhe huna vhathu nda mboḓi wana khonani hanefho ra amba ngayo.

Bola ya milenzhe ndi yone ine ya ṱangana vhathu vha Afrika Tshipembe na vha nnḓa.

Ee dzi thonamende dza kono u sika mishumo u fana na vhathu vhane vha khou vha tsireledze vhathu na vhane vha rengisa zwiḽiwa.